Khampani e ka se kgone ho patala palo e ngata ya batho ba mafu ka nako e le nngwe ntle le ha e ba e na le batho ba bangata ebile ena le makala a mangata. Hobaneng ha e le jwalo, ho bolela hore tjhelete e kena ka mahlakoreng a fapaneng, le ha batho ba le bangata tjhelete le yona e ba ngata. Ho tswa ka hore na batho ba ba kae? ba e leng hore ba kenetse khampani eo. Ha eba ba le banyane ha hona etsahala empa ha ele ba bangata ba kenetseng khampani eo, le ha batho ba ka hlokahala ka nako e le nngwe ba le bangata ba ka kgona hore ba ba pate.

Overdraft facility, ke sekoloto seo banka se o fang sona hore o sebedise tjhelete e fetang eo wena o ka bang le yona bankeng. Mme le ha ho le jwalo, wena o patala fela interest rate eo ba tlabeng ba o file yona.

Dumelang le kae? Ke ne ke le tsebisa hore dilemo tsena kaofela ntle le lemo se fetileng, ho etsahetse hore ke ske ka kgona ho patala tsa tshireletso ya lefu tlasa mabaka a kekeng a qojwa. Empa hore ke lefe lebaka ke hobaneng ke ne ke kene ka hara dikoloto. Mme ha jwale, nka thabela ho tseba hore ke eng e tla etsang hore ke ske ka kgona ho fumana tjhelete ya ka, hoba dilemong tse fetileng ke ne ke ntse ke patala hantle ke sa tlodise. Ebile feela jara e fetseng, ebe bothata bo kae?

E tla fapana ho ya ka tumellano ya bona hore na ba etsa kopanelo? Kapa ba tla patala account-ong ya motho a le mong.

Phapang pakeng tsa tswala tsena tse pedi, ke hore simple interest yona e jwalo ha e fetohe. Compound yona e ameha ka lebaka la dikoloto hobaneng tjhelete ya teng e hirisetswa batho e kgutle jwalo. Le inflation rate, phahamo ya dijo.

Ha jwale o se o kgona hore o netefatse hore ke wena ka hore o behe monwana wa hao founung ya hao ba kgone ho bona hore ke wa hao ka nnete. Le hore hape ha e ba o reka online ba batla hore o kenye PIN ya hao hore o netefatse hore ke wena ya rekang moo, ha se motho e mong.

Dumelang le kae? Ke ne ke founa mabapi le hore ke hlalose ka hore ke qeta ho reka moya ka mohala wa ka hana tjena, mme ke fumana hore ha wa kena. Ke ne ke kopa thuso le tlhalosetso hore ebe bothata bo hokae?

Motho ya neng a lokela ho lata tjhelete bankeng o wa tseba hore ona lokela ho lata dikete tse hlano empa yena a kgetha hore a hule dikete tse nne. Hoo ho bakileng hore jwale rona re fumane makgolo a robedi, re le bahlano setokofeleng. O hlalositse hore tjhelete eo e jelwe ke di-charges tsa banka. Ha jwale ha ke tsebe, pelo yaka e bohloko hona hona hobane ke ne kena le teki ya ngwanaka e nkang sona sekete kaofela eleng horeng kene ke tlametse ho e qetella kwana bankeng. Pelo ya ka bohloko haholo, e bohloko hona hona e tabohile ka hare.